Nkile ka palama sekepe, ke tloha Engelane mo ho thweng ke Dover, mme ke ya Fora mo ho thweng ke . Ne be ke tshohile haholo hobane ke ne ke qala ho palama sekepe. Ke bona maqhubu ana ha a thetsa sekepe sena, sekepe sena se ya kwana le kwana. Mme ke tshohile ke bona ekare se tla wela ka nna ke iphumane ke le ka hara metsi ebe jwale kea qwela.

Ee nka kgothaletsa batho ba baholo hore ba sebedise dipalangwang tsa e-hailing. Haholoholo hobaneng ke mokgwa o thusang ho phetha mabaka haebe ba se na mokgwa wa dipalangwang, ba se na mokgwa wa bo dikoloi, jwalo jwalo. Ke mokgwa o ka ba thusang haholo.

Boholo ba nako ke ho kgathala ha moqhobi wa lori. Moqhobi o fumane hore ha phomole mme o kganna nako e telele, a iphumana jwale a sa kgathetse. Eba jwale ke mona mo o tla fumana hore ho etsahala dikotsi tse mpe.

Ho bohlokwa hore leetong le leng le le leng motho a itokise ka bonako, mme motho a tlohe ka nako e le hore a tsebe hore a kganne hantle ditseleng. Mme a kganna le ka lebelo le nepahetseng e le hore a se ka iphumana jwale a kganna ka lebelo le phahameng. Ha o itokisa ka bonako o eta ke mona mo otla kgona hore o fihle hantle o baballe bophelo ba hao le maphelo a batho ba bang.

Ho latela hore na naha e jele boya jwang, ke nahana ho thusa empa letswalo la ka le tla nghanela. Feela hee ha ke bona bana, kea ba nahanela hore ba hloka thuso. Ke tla atamela ho fumana hore na nka thusa jwang.

Ntwa ena e tla fela ha feela mmuso o ka kenya melao e laolang hore na ditekesi le di e-hailing di sebetse ka mokgwa o jwang ka hara naha. Ho hlokahala molao o tsitsitseng, o tswang ho mmuso ho fedisa ntwa ena e teng pakeng tsa e-hailing le di-taxi.

Ntho eno ha ya nepahala hohang mme mohlomong e tlameha hore ha motho a kopa ho kgannwa ka Uber kapa ka Bolt, e be ka mokgwa wa karete feela. Mokgwa wa tjhelete o fediswe.

Ke qala pele ka ho ba kgalemela hore ntho eo ba e etsang ha e shebahale hantle ho bapalami ba bang. Ebe kamora monono kea ba arohanya ba se ke ba dula mmoho.

Nka ba eletsa ka hore ha ho kgoneha, ba leke hore ba fumane Bolt kapa Uber e kgannwang ke motho wa mme hobaneng. Batho ba bo mme ba tumme ka hore ke batho ba hlokosi ba kgannang hantle tseleng. Empa ho feta moo, nka ba eletsa hape hore ha ba kgetha Uber kapa Bolt ba mpe ba kgethe e sa tlo tla e palamisa batho ba bangata. Ba kgethe bonyane e palamisang batho ba babedi ho isa boraro haebe ho kgoneha.

Ha-eh ntate o kena jwang jwale mo mo ke nna ke neng ke tlo tla ke kena teng ke re kea paka? kannete, kea o kwalla. Kea o kwalla e le hore o se ka ba hlotse o kgona hore o tswe parking enana. Hobaneng ke nna ke neng ke tlo tla ke kena moo, ke kopa o tswe. O tswe parking eno hobane ke nna ke ne ke tlo tla ke kena moo. Hoseng jwalo kannete ke paka kamora hao le nna kea o kwalla.

Ka bo madimabe, nka se theohe taxi eo hobane ke le nna ke tla be ke tatetse ho ya mosebetsing. Empa nka bontsha moqhobi wa taxi hore kannete a mpa leke hore a fokotse lebelo. Mme a leke hore a kganne ka mokgo nepahetseng. Hobane ha se ho bolela hore jwale o tlameha hore a re bolaye.

Ke bone ba hana ho fa ba bang ba bapalami dijo ha mmoho le dinwamaphodi, mme taba enono ha ekaba ya ndula ha monate.

Ke kopa le mphe nomoro ya baokamedi ba sekepe seo ha mmoho le container-ra eno. Hobaneng e se le matsatsi jwale ke ntse ke iswa hodimo le tlase. Ke jwetswa hore haebaneng diphahlo tsa ka di ntse di tla, diphahlo tsa ka di ntse di tla, feela ke sa di bone. Kannete, ke bona hore jwale ke tlameha ke nke bohato, ke letsetse baokamedi ba boholong. Ke kopa nomoro tsa bona.